Go lebelelwa gore a o na le dingwaga di le eighteen, lesome le bo robedi. A o tsena sekolo, a register-ilwe kwa sekolong naa.

Ga e le gore o moithuti o tla bona karata e leng goreng ke a baithuti e bidiwang student card, ga e le gore o mo thapiwa o thapilwe o tla bona karata e leng goreng ke a babereki ba e le goreng o tla kgona go e patela sentle ka kgwedi, ga e le gore o gola pension-e le teng go na le credit card e leng goreng ke ya batho ba ba ka fa tlase ga grant.

Fa e le gore kgale o na le sekoloto se e leng gore kgale o sa se patele, seo se tlile go dira gore ga ba tsenya nomoro ya gago ya boitshupo e be go tlhagelela gore o nale sekoloto se e le goreng kgale o sa se patele, ga go bonolo gore o ka bona sekoloto se sengwe ko lefapheng le lengwe ka goreng go tsaya gore o motho yo e leng gore ga o patele dikoloto. Jaanong wa go tshwanela gore o dire leano la gore ba go thuse go ka patela sele pele ga o ka tsaya se sengwe kgotsa o ba bolelela gore mo kgweding e latelang o tla tswala sele pele ga o ka tsena mo go se sengwe.

O tshwanetse go dira bonnete ba gore ga ona sekoloto sepe kgotsa fa o na le sone go na le mo go bontshang teng gore e le ka nnete o kgona go patela dikoloto tsa gago, ebile di eme sentle kgotsa o na le kgwebo kgotsa o thapilwe go le gongwe ko e leng goreng o tla bona madi a go kgona go patela sekoloto se o tlabeng o se tsaya.

Go buisa melawana le maemo a tumelano go botlhokwa thata e leng yone e re e bitsang ka Seesemane re re terms and conditions, go botlhokwa ka gonne fa o ka seke wa tlhaloganya o ke nagana gore jaaka ga o setse o patela sekoloto seo o ke nagana gore ba dira botsotsi ka wena ga o patela ko godimo ga madi a o a tshotseng mo go bone. O tshwanetse gape o tlhaloganye goreng wa go duela dikgwedi di le kae kgotsa dijara di le kae, dingwaga di le kae.

Go ithuta ka ga madi go ka thusa batho gore ba itse goreng ga ba dire dikoloto tse di ba fitileng, ebile go ka batho thusa gore ba itse gore dikoloto tse di ba lekaneng ke tse feng le goreng ba ka kgona gore ba ithuse go di patela jang.

Thata-thata kwa bankeng ba lebelela gore a o na le sejanaga, a o na le ntlo, a o thapilwe le gore fa e le gore ga o na sejanaga o tshwanetse o tshwarisa ka sengwe se se popota se e leng goreng e tla re o sa kgone go patela sekoloto seo e be ba ka go tseela selo seo.

Overdraft facility e botlhoko ka gore e go naya madi a mantsi le fa a se mantsi a feleletsa a le mantsi ka ga re itse gore re ba tsenya interest-e, e leng gore ke yona e ka dirang gore fa o sa patele sentle o bo o feleletsa o le mo dikolotong tse nneng o se mo go tsona.

Ke di-interest-e, ke tsone tse e reng fa o paletswe ke go patela go ya ka tumalano e le nnileng le yone di a oketsega di dula di oketsega kgwedi le kgwedi, o be o feleletsa o na le sekoloto se se fetang se nneng o se tshotse. Gore o tile mokgwa o o, ke fela fa o patela madi ao le dumalaneng ka one kgwedi le kgwedi.

Go fokotsa ditshenyegelo tseno o ka dira gone gore o patele fifty percent interest-e, gore fifty percent e setseng o bo o ka kgona gore o e patele ya installment-e e leng goreng e setse e fokotsegile ga e tshwane le ga o ne o tsaya sekoloto seo se le kompa.

Go na le gone gore fa o batla go reka sengwe kwa mmarakeng o dire layby e raya goreng selo se o se dula ko go bone wena o dula o se patela kgwedi le kgwedi kgotsa ka bonye bonnye bo o bo kgonang, e reng motlhang o se feditse o be o se tsaya gona le gore o ye go adima madi a e le goreng o ka se kgone go a patela.

O ka dirisa banking App e ya gago go tsaya madi ao kgotsa o ka ya kwa lefapheng le le gaufi diofisi tse di gaufi tsa banka eo, mme fa e le gore tla bo o dirisa ditšhelete tsa dinaga di sele ke fa ba go go batla nomoro e tlhwatlhwa ya swift account-o BIC.